Ma hakeriwa lembe na lembe hikokwalaho ko khavhara timali ta timbuyelo leti u va ka u tikuma loko u karhi u tirhisa makhadi lawa ya xikweleti.

Ina u hakela mali ya lembe na lembe hambiloko u nga ri tirhisi khadi, hikuva ku na ntsengo wo karhi lowu wu nga bohiwa hi vini va khadi ra xikweleti.

A yi tlheriseriwi hikuva khadi u ta va u tshame na rona lembe hinkwaro. Kambe loko wo wu khansela lembe ri nga se hela, ku na ntsengo wo karhi lowu va nga ku nyikaka wona.

Ina ya hambana. Ya hambana hi ndlela leyi, makhadi ya xikweleti a ma fani, ya va ya ri na ntsengo wo hambanahambana. Naswona wu fanele ku hakela ntsengo wo karhi hi ku ya hi ntsengo wa khadi ra wena.

Mimpfuno i ku loko wo tshuka u humelele hi swo karhi hi xinkarhana u nga ri na mali, u nga swi kota ku tirhisa e khadi leri ra xikweleti.

Ndzi fanele ndzi langutisa leswaku ndzi nga swi kota ku ri hakela xana naswona ntsengo lowu ni holaka wona wa ndzi pfumelela leswaku ndzi teka khadi leri ra xikweleti ra ntsengo wo karhi xana.

U kota ku ri tirhisa hi ku xava kumbe ku endla swin'wana na swin'wana, ivi u hakela xikweleti xa wena endzhaku.

Swi ya hi ku u va u tirhise mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti, naswona ku na ntsengo wo karhi lowu wu nga bohiwa hi va khadi ra xikweleti leswaku u fanele u wu humesa loko lembe ri hela. Naswona ku na ti-interest.

U ta sala eswikweletini naswona u ta boheka ku ri hakela hikuva va ta ku veka eka blacklist.

U fanele u va u ri na eighteen ku ya henhla wa malembe, u ri na ID naswona u va u ri na ntirho lowu wu ku hakelaka ntsengo wo karhi hi n'hweti hi n'hweti.

Ndzi twile eka xiyanimoya leswaku u nga kuma credit card, ndza ri lava khadi leri. Ndzi lava khadi leri hikuva ri ta ndzi pfuna loko ndzi lava ku xava swilo swa mina swa le ndlwini hi xikweleti. Ndzi ta kota ku ri hakela loko lembe ri hela hikokwalaho ka ku ndza tirha naswona ndzi ta afford-a ku ri hakela.

Xitirhisiwa xa ku tlula mpimo ka mali i overdraft. Swi tirhisiwa kumbe swi tirha ku ku nyika mali, kumbe xikweleti lexi u nga hundzisa eka khadi ra wena ra xikweleti. Ku ri u kota ku lunghisa swilo swa wena swa xihatla kumbe swa xitshuketa, loko u u humeleriwe hi nghozi kumbe, ku va u yi u yi tirhisa ka swilo swa nkoka swinene hi nkarhi lowu u nga ri ki na mali.

I foreign transaction fee. I ntsengo lowu ringanaka hi one u ya ka three percent, lowu u faneleke u wu hakela ku va u tirhisa khadi ku xava ematikweni mambe.

Mali i xitlhangu xa vutomi. Nkoka wo pfula akhawunti ya bangi i ku va u kota ku veka mali leyi yi nga ta kota ku ku hlayisa mahlweni kumbe ku ku tirhela hi nkarhi lowu u nga ta humelela hi swilo swa xitshuketa. Akhawunti ya bangi yi endla leswaku u kota ku veka mali yi tlhela yi andza hi tiphesente to karhi.

Ndzi nga lava ku vutisa leswaku overdraft i yini va ndzi hlamusela. Naswona ndzi lava ku tiva leswaku yi tirha njhani. Naswona ndzi nga lava ku tiva leswaku loko ndzi fanele ndzi hakela ndzi hakerisa ku yini naswona ndzi yi tirhisa njhani.

Kokwani ku va mi fanele ku humesa mali yo pfula khadi leri, i ku va khadi leri ri kota ku tirha. Leswi swi vuriwaka activation. I ku va hi kota ku activate-a khadi ra n'wina leswaku mi ta kota ku ri tirhisa. Naswona mi nge koti ku humesa mali hinkwayo eka akhawunti ya n'wina hikuva, loko mo humesa mali hinkwayo ku sala ku nga vi na ya ku khoma khadi, swi ta vula leswaku khadi ra n'wina ri ta va eka minus, negative. Leswi vulaka leswaku n'wina mi ta va mi kolota bangi.

Nkoka wo va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka i ku va a tiva leswaku, bangi leyi yi va yi tirha njhani naswona u va a a tsakela ku pfula akhawunti ya muxaka wihi. Naswona u va a kota ku fikelela ntsengo lowu wu lavekaka eku va a kota ku pfula e khadi leri.

Munhu ku va a kota ku kambisisa akhawunti ya yena loko a ri na smartphone, a nga download-a kumbe ku hoxa app-u ya bangi leyi a nga ta va a pfurile leswaku a ta kota ku kambisisa akhawunti ya yena. Loko a nga ri na smartphone a nga endla leswi vitaniwaka cellphone banking. Leswiya swo endla leswaku u dayila kumbe ku tlhava tinomboro leswaku u ta kota ku vona xiyimo xa akhawunti ya wena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi na nghozi ngopfu ku khoma mali hi mavoko, naswona akhawunti ya le bangi mali ya wena loko u chela kona yi va yi hlayisekile swinene.

U fanele a ya ebangi a khome ID khadi ya yena, a tlhela a va a ri na papila ro kombisa laha a tshamaka kona kumbe laha a humaka kona, va tlhela va n'wi teka tintiho.

U fanele a pfala khadi loko a nga ha ri tirhisi, hikuva n'hweti yin'wana na yin'wana ku na leswi vitaniwaka ti-banking fees kumbe ti-charges. Mali leyi ya ti-charges i mali leyi u kolotaka bangi kumbe banga yi kokaka eka khadi ra wena ku va ri va ri ri active, kumbe loko ri nga pfariwa nga. Loko a nga ri pfali u ta va a kolota bangi mali yo tala hikuva mali liya ya ti-charges yi ta va yi karhi yi engetela. Naswona nkarhi wun'wana va nga yiva khadi ra yena va ri tirhisela vukungundzwana.

Yi koka mali yo karhi hikuva ku va ku ri leswi vitaniwaka bridge of contract. Bridge of contract i contract leyi mi nga pfumelelana na bangi hileswaku wena u ta humesa mali endzhaku ka nkarhi wo karhi. Loko se u humesa nkarhi wu nga se fika va ku kokela mali yeleyo kumbe ntsengo wo karhi. Hikuva a wu fikisanga agreement kumbe mpfumelelano xa wena na bangi leswaku wena u ta humesa mali endzhaku ka nkarhi wo karh. Va ta ku kokela panelty fee.

Hikuva loko va endla so va endla leswaku va nga bayiziseka nkarhi wun'wanyana va hetelela va nga yi veki. Hikuva loko yi kokeka hi vona vinyi swo boha yi famba, a swi na ku yi nga fambi. Loko ku ri vona voxe va yi hoxaka nkarhi wun'wana va nga ka va nga yi hoxi, va yi tirhisa.

A nga ya kwale ka bangi yo karhi kumbe a foyinela banga a va hlamusela leswaku u lava ku pfala akhawunti ya yena. Naswona va ta n'wi pfalela. Kumbe a endla hi app.